Ukuxhasa ishishini lobuhlalu kwaye ndilincede livelise ingeniso eninzi, ubukho kwi-intanethi, imidiya yoluntu, iwebhusayithi ye-ecommerce. Ndingenza ivenkile ekwi-intanethi ukuze ndithengisele abathengi iimveliso ezenziwe ngamaso. Iindawo zemarike zeintanethi, ndithengisa amaqonga afana neEtsy, eBay okanye iAmazon Handmade. Iindlela zokuthengisa, umgangatho wemveliso yokufota ingabonisa indlela ebukekayo. Ukubalisa amabali, ndingabelana ngebali elingemva kwamaso ukuquka ubugcisa kunye nentsingiselo yenkcubeko.

Izikolo zikarhulumente zasezilalini zisoloko zibonisa iyantlukwano. Izikolo zikarhulumente zihlala zibonisa iyantlukwano yoluntu olungqongileyo ezinabafundi abasuka kwiindawo ngeendawo. Ubandakanyo izikolo zikarhulumente zinenjongo yokuquka bonke abafundi nokwamkela bonke abafundi ngokungakhathaliseki imvelaphi yabo okanye iimeko zabo. Ukugxininiswa koluntu, amalungiselelo ehlabathi lokwenyani.

Izizathu ezenza ukuba abazali balungiselele okanye bakhuthaze umtshato wentombi yabo zinokwahluka kakhulu, kuxhomekeka kwizithethe, ngokwentlalo nangobuntu. Ezinye zezi zizathu, ulindelo lwesithethe. Kwezinye iindawo ukutshata kwabantu abatshatileyo kulisiko kwakudala yaye abazali basenokuziva bebophelelekile ukulandela eli siko. Imbeko yosapho, kwezinye iindawo umtshato wentombi ubonwa njengendlela yokugcina isidima nesidima sosapho. Iimeko zentlalo nezoqoqosho, ukhuseleko lwezemali, abazali basenokucinga ukuba umtshato uyakunceda intombi yabo ibe , ibe zinzisile ngokwasemalini yaye ikhuseleke. Imeko yasekuhlaleni, umtshato unokujongwa njenge ndlela yokuphucula imeko yentsapho okanye ukukhusela ubomi obungcono.

Imitshato yothando kunye nemitshato ecwangcisiweyo iyahluka kwimiba emininzi. Ukhetho lobuqu, abantu bakhetha iqabane labo ngokusekelwe kukufaneleka komntu ngamnye. Uthando kunye nokutsaleleka komnye komnye. Ukuzimela, amaqabane, amaqabane anenkululeko yokugqiba ukuba atshate nini kwaye nabani. Uqhagamshelwano lovakalelwano, umtshato olungiselelweyo amalungu osapho okanye abantu abathandana nabo badlala indima ebalulekileyo ekukhetheni iqabane. Okulindelwe yinkcubeko okanye okwentlalo, umtshato unokuphenjelelwa yinkcubeko, intlalo okanye iziqoqosho ezilindelweyo.

Ndingathetha nabo ndibazise ukuba apha emhlabeni sonke sidalwe nguThixo simntumnye, kwaye umntu angakhetha naliphi na ibala afuna ukuthandana nalo okanye atshate nalo.

Ewe, lowo waziwayo ungokhethiweyo.

Ewe, itshintshe kakhulu. Kuba kumihla yangoku iinkosi sezihambele emalini azisenandaba neemfuno zelali, azisenandaba nabantu, azisahloniphi nabantu abadala.

Ewe, zikhona. Okulindelweyo kwinkcubeko, iinkokheli zemveli zinokulindeleka ukuba zibambeleke kwizithethe okanye izenzo ezithile zenkcubeko ezinokunciphisa amandla azo ukuvelisa izinto ezitshintshayo okanye ukuziqhelanisa kwezopolitiko.

Ndingaziva ndiphatheke kakubi kakhulu, kuba kule mihla yangoku ayisenziwa loo nto. Umntwana kumele ayotshata apho athande khona, nalapho azova esonwabile khona. Ndingaya emapoliseni ndiyobavulela ityala lokuthumba.

Izibhedlela ngoku kuya noba ngubani. Wonke umntu ufumana uncedo ngokukhawulezileyo, akusayi ngebala ukuba ngubani okufuneka ancedwe kuqala.

Ndicinga ukuba loo nto ingatshintsha ubomi, ubomi njengomntu. Kuba ungakwazi ukuzivulela ishishini lakho ukwazi ukufumana imali.

Ukunqongophala kolwamkelo olusesikweni, iinkokheli zemveli zisenokungabi nakwamkelwa ngokusesikweni okanye igunya elivela kurhulumente okanye kwamanye amazwe angaphandle. Ukuphikisana kwemihla, iinkokheli zemveli zingajongana nezinto ezinguphisane ezivela kwamanye , kwabanye abachaphazelekayo ezifana namagosa karhulumente, iinkokheli zoshishino okanye imibutho .

Nezobomi, ukupheka kunye nesondlo, ulawulo lwexesha, ukuziqhelanisa nezakhono zokulawula ixesha inokuncedisa amantombazana ukuba abeke phambili imisebenzi kunye nokulinganisa uxanduva. Ukufunda ukulungisa ukutya okunempilo kunye nokuqonda ukutya okunesidlo kunokuba yimfuneko kukuzimela. Ulwazi lokufunda nokubhala ngemali. ukufundisa amantombazana ngoqingqomali, ukonga nokulawula imali kunokubanceda ukuba benze ezi zigqibo.